Liyahambelana eli gama ngoba kaloku aba bantu badlala le bhola ngabantu abasebatsha, abantu abesilisa kwaye ke abantu abesilisa abasebatsha kuthiwa ngabafana xa bebizwa. Yiloo nto ke kusithiwa ngaBafana Bafana xa beteketiswa.

Ewe, ndicinga ukuba uluntu luyayazi into yokubandakanyeka kolutsha izinto zemidlalo. Yiloo nto ke uyowufika naxa ubona kwiindawo esihlala kuzo ulutsha olinintsi luyakhuthazwa ukuba maluzibandakanye kwizinto zemidlalo ngexesha labo leholide.

Ikhona inzuzo ekuthatheni inxaxheba kwizinto zokonwabisa ngoba kaloku ngeli xesha uthatha inxaxheba kwizinto zokonwabisa, loo nto leyo ingakunceda ukuba ubonwe ngabantu ukuba uyakwazi ukuyenza into ethile. Bakutyumbe, bakuthathe bakuse ezindaweni apho uza kuba ngumntu oza kwenza loo nto uye watyunjwa kuyo.

Okona kubalulekileyo kukuchitha ixesha ezincwadini zakho kunokuchitha ixesha kunye nabahlobo bakho, ngoba xa uchithe ixesha elinintsi ezincwadini zakho, loo nto leyo ithetha ukuba uza kuphumelela emagqabini kwizifundo zakho. Loo nto leyo ibangele ukuba naxa ufuna umsebenzi uwufumane lula ngoba kaloku izifundo zakho uziphumelele kakuhle.

banceda. Imisebenzi engabanceda bahlale besempilweni endinokuba funela yona ngumsebenzi wokudlala ibhola ekhatywayo. Ngoba umsebenzi wokudlala ibhola ekhatywayo kungabanceda bahlale besempilweni ngoba ixesha elinintsi bazawusoloko besebenza ngomzimba, besebenzisa amajoni omzimba, angahlali amajoni wabo emzimba etyhafile. Loo nto leyo ingabenza baqine bomelele and kwaye basebenzise nengqondo ngaphezulu.

Into eyokuqala ethi qatha engqondweni yam kukuba ingaba na lona umntwana wam odlala phayana phandle ingaba seyiqalisile yena na ukuba athathe iincwadi zakhe azijonge okanye uvele wahamba wayokudlala nabahlobo bakhe. Into ekuthi qatha ke ngoku kukuba mandimbize ke ndithethe naye bucala ndizame ukuqonda ukuba iincwadi zakhe na sezijongile, sewenzile owakhe umsebenzi.

Indawo endihlala kuzo inazo iindawo zokuhlala enezixhobo ezifanele ukudlala ezinokonwabisa ngawo wonke amaxesha. Ndithetha ke ngeendawo zokudlalela imidlalo yebhola ekhatywayo, imidlalo yebhola yamantombazana, yonke nje into endiyibalayo apho bangakwazi, neendawo apho abantwana bangakwazi ukuba bahambe bayokudlala ukwenza iifilimu khona ikhona.

Ndicinga ukuba umgangatho womdlalo wezebhola uyakhula ngokuba noko ngoku siyabona ukuba sinamaqela amanintsi adlala ibhola aziindindi ngeendindi. Loo nto leyo ibonisa ukuba ke iyakhula iqela lemidlalo yebhola.

Ewe, ndinganawo umdla wokudlala ibhola ekhatywayo ngoba ndiyayithanda kakhulu ibhola ekhatywayo, ngoba imgcina umntu esempilweni kwaye igcina umntu edlamkile. Kwaye namajoni wakhe omzimba ahlala omelele ngoba kaloku ayasebenza.

Ndiye ndithande ukubukela ibhola ekhatywayo yamanina ngoba kaloku nam ikamva lam kukuba ndibe ngomnye wamanina adlala ibhola ekhatywayo yaseMzantsi Afrika.

Into eyokuqala endinokuyenza kukuzama ukuba ndizame ukufumanisa kumntu ngamnye ukuba yintoni ayibawelayo, yeliphi into abawela ukuyenza. Ukugqiba kwam ukufumanisa ukuba yeyiphi umntu ndizame ukuqokelela yonke le midlalo bayifumanayo, ndiyenze ifumaneke kubo. Okugqiba kwam ukuba ifumaneke loo midlalo, nabanye ke banelungelo lokuba bangayizama le midlalo. Loo nto leyo ke ingatsho umntu afumanise akwazi ukuzibona uba yintoni na italente yakhe.

Zibaluleke ngokuba ziiholide ezinde kakhulu eMzantsi Afrika, kwaye kulapho kanye abantu abanintsi baye bafumane ixesha elinintsi abanokulichitha nemindeni yabo kunye nezihlobo zabo abazigqibela kudala. Ngoba ke amaxesha amanintsi abantu baseMzantsi Afrika baye bakwazi ukugoduka ngoDisemba baye kwizihlobo zabo nakwizalamane zabo.

lam xa, ixesha lam xa ndibuya esikolweni ndiye ndilichithe ngokuba ndifike ekhaya ndenze imisebenzi yasekhaya ekufanele ndiyenzile, ndithabathe iimpahla yam emdaka yesikolo ndiyihlambe. Ukugqiba kwam ukwenza konke oko ndiye ndihambe ndokuchitha ixeshana nje elincinci nabahlobo bam ukuphumza ingqondo. Ukubuya kwam ebahlobeni bam ndibuya ndidibane neencwadi zam, ndifunde iincwadi zam ndilungiselele imini elandelayo ungomso.